Mathata ao ke bonang ekare ba shebane le yona mesebetsing ya temo. Ke phihlello e se lekaneng ya tsebo, tlhahiso, leseding le thuto le phihlello e fokolang ya mobu e kenya le ona mathata a ho fumana mesebetsi e tala e ka fanang ka mekgwa ya boiphediso e tsitsitseng ka nako e telele.

Dumelang, ke founa tjenana hore ke tsebe hore ke tlamehile ke etse jwang hobane ntatemoholo wa ka o ne a na le polasi mme hona jwale ha re sa kgona hore re fumane rona ditloholo tsa hae. Jwanong ke ne ke batla ho thola thuso ho tswa ho mmuso hore re tlamehile re etse jwang hore re thole polasi ya ntatemoholo hape ho rona hobane re ile ra tsamaya le maqwetha, ra ya dikantorong tse kgolo hore re tle re e fumane hape, empa ha re tla ra thola qetelo ya ho ho etsahala eng.

App enana ekaba e sebetsa ka tsela le mokgwa wa hore e hlalosetse batho hore na pele ba lema, ba tlamehile ba etsa jwang. Le ha ba se ba qetile ho lema tlamehile ba etseng hore dijalo tsa bona di tle di ntlafale.

Moroho re o pheha ka ntlha le mokgwa o le mong feela, re o pheha ka letswai le ditapole, ha hona dinoko tse ding tse re di tshelang ntle le letswai. Ke ka mokgwa oo re o phehang ka teng e le mokgwa wa ho phehwa ka Sesotho.

Greenhouse gas ke setopo sa ditopo. Ke mohao o ho sireletsa dimela ho tloha maemong a mabe a lehodimo, e thusa ho tjheha maemo a matle bakeng sa kgolo le tswelopele ya dimela ho boloka motjheso o nepahetseng le maemo a mangope .

Borapolasi ntho ba ka etsang ke hore ba dule ba sheba maemo a lehodimo pele ba ka re ba jala. Ba tsebe hore ha maemo a lehodimo a le tjenanana ho utlwana. pula ya mofuta ofe kapa hona lehodimo le tla ba jwang matsatsing ao. Empa le teng ba ka kgona hore ba iketsetse le ha ekaba ntho ekareng ntlo e tla tshireletsa ditholwana tsa bona, le yona meroho ya bona, hore e dula e le ka tsela e hantle.

Motho a ka kgona ho etsa tjhelete e ngata ka dikolobe . Hobane a ka kgona hore a di rekise. A di rekise mabenkeleng a rekisang nama, hobane batho ba bangata ba rata nama yona enana ya kolobe. Mofa o mong hape o ka kgona ho etsa tjhelete ka hore o rekise mantle a dikolobe. Ke ona mantle a kgonang ho etsa mobu o motle, o ka etsang hore dijalo tsa hao di be ntle, e be tse ntle tse kgolo. Mantlha a teng a sebetsa ka tsela eo e jwalo.

Hobane difate haholoholo di re thusa ka oxygen, e leng moya ona o re o hemang. Hape difate di kgona ho etsang tsona dipampiri tsa buka, di thusa ka ntho tse ngata. Ha se ka hore feela re thole ditholwana, empa le tsona ditholwana e ntse le tsona dintho tse tse molemo maphelong a rona a hobane di etsa re re mmeleng ya rona, re kgone hore re di je. Ebe mmele ya rona e ba mmele e metle, e hantle.

Technology ena ya matsatsing a kajeko ke e nngwe e makatsang haholo, mme nna ke a dumela hore e ka berekisetswa ho etsa dimela tse sa tshabeng komello, mme di ka sebedisana mmoho hantle haholo. Ha e le monana le rona e re thusa ka dintho tse ngata. Jwale ke na le bonnete ba hore re ka thola tsona ditholwana tse ntseng re di batla le tseo re di hlokang mmeleng ya rona.

Dumela mme le ntate. Ke le founela tjenana tsatsing lena la kajeko ke le tsebisa ka mosebetsi. Contract e ke thotseng ho mmuso e leng contract e nngwe e kgolo hara tsona kaofela monana mmusong. Mme ke thabile le yona kontraka enana hore ke e thole ke ile ka apply-ela ka apply-a hore ke kgone ho e thola, mme ba ile ba nkaraba ka ba fa le tsona di-certificate e leng mangolo a ka ao ba hlokang. Ke ba file tsona, yaba ke thola karabo ya hore kontraka ke ya ka. Ke a leboha.

Ho bohlokwa haholo hore ba tsebe hore mobu o ntso o le maemong a matle, hobane ka dinako tse ding ba ka nahana hore mobu o maemong a matle can't tjhe, ha se mobu o tla ntshang ditholwana le meroho e metjha e tla etsang maphelo a rona a be hantle, ebe bona ba jala fela ba sa sheba. E be le moo ho tlaba kotsi ho dijalo, mme di tsamaye di shwa fela hara nako le nako.

Ke nahana ke taba e ntle ya hore batho ba thole naha ya bona, ba e fumane hobane re le batho re mefuta re merabe e fapaneng, mme morabe, merabe ka merabe e tlameha e be le sebaka seo e leng sa bona. Ha e le monana le tabeng nakong enana re sa kgoneng ho phedisana mmoho. Ke ka hoo nna ke bonang ho le better hore hore batho bano ba thole naha ya bona, ba e fumane e be ya bona hape.

Ke tlo etsa bonnete ba hore ke tla thola sefe kapa ke etse moaho wa ntlonyana eo ke tla etsang hore serapeng sa ka se se ka mono. Dijalo ha di thole motjheso o leng mongata o tla etsang hore di tjhe ebe di a shwa.

Dumelang, setjhaba sa rona. Letsatsing lenana ke le memetse kopanong enana ho tla bua ka tsa bolemi. Haele mona naha ya rona e le yona e ka hodimodimo ka ho tseba ka tsa bolipi , mme ke bona ho le molemo hore le ha re ka etsa kopano le dinaha tse ding hore re bue le bona hore re etse jwang ka taba enana hobane rona re tseba haholo ka tsa bolemi, ebe re thusa bona empa le teng re tlamehile re be le karolo e re arolelanang le bona ha re ba thusa ka tsena tsa bolemi. Ditholwana tseo re nang le tsona, haebe ha ba tsebe ho dilema. E tla ba rona ba thusang hore ba dilemo empa le teng ho tsona le karolo e re tla e thola ho tswa ho bona. Re se ke ra etsa dintho mahala feela. Ke a leboha.

Taba e nka e buang ho dihwai tsa rona ke hore ba se ke ba inyatsa kapa hona ba se ke ba ba batla ho hatellwa ka dintho tseo ba di tsebang. Haele monana dikgwebo di wa, mme di tla emiswa ke bona, ba lokela hore ba etse matsapa a hore di eme dikgwebo di kgutlele ka mokgwa oo di ne di ileng ka teng. Ho se kebe ha ba le mathata kapa dintho tse etsahalang. Jwale ke tla re ba ithuta hore ba etse dintho ka mokgwa o hantle, o nepahetseng hore o sekebe ha ba le diphoso tse etsahalang.